Kwifama encinci kufuneka sibe nazo zonke izixhobo ezidingekayo ezinjengetrekthala, singayiboleki itrekthala sibe neyethu yenzele kungabikho mali izophuma xa kufuneke kulinyiwe. Kuthengwe zonke izinto ezizodingeka xa kulinywa ezinjengefetirayisi, umgquba kunye nembewu kwenzele isivuno sethu siphume sisihle. Kunyanzelekile sisebenzise ifetirayisi, sisebenzise imbewu, namanzi siqinisekise uba ayafumaneka kufutshane yenzele singasokoli xa kunganethanga, sikwazi ukunkcenkceshela izityalo zethu.

Kwindawo endihlala kuyo kungayimpumelelo kakhulu ukuba ngumfama wewayini. Amasimi makhulu kakhulu nemozulu yakhona iyakuvumela uba ndingangumfama wewayini. Amanzi ayafumaneka, imilambo ikufutshane ndingatsala amanzi aze emasimini ukwenzela ukuba izityalo zam zihlale zichumile ngamaxesha onke ngoba izityalo zewayini zidinga umhlaba ohlala unkcenkceshelwa uhlale umanzi.

Umfuyi webhokhwe angayikhusela imfuyo yakhe kumakhalane ngokuba ahlale esebenzisa izitofu, ahlale eyijonga nemfuyo yakhe, asebenzise nediphu ukususa onke amakhalane angathi ahlale emfuyweni yakhe, ezibhokhweni zakhe.

Kufanele urhulumente ajonge kakhulu kuwo wonke la masebe bekufanele aphumeza ukuncedisana nabantu. Ajonge kakhulu, xa ekhuphile imali ayilandelele uba ihamba iphelele phi ngoba kwenzeka urhwaphilizo ziphele zingafiki izinto ebantwini, ziphele zirhwaphilizeka phaa phambili. Kudingeka uba urhulumente aqinisekise ukuba emva koba ekhuphe izixhobo ekhuphe nemali uyayijonga uba ziphela zifikile na ebantwini bazo izinto ezo ebezikhuphile. Kunqongophala izixhobo kuphele sekungenzeki kakuhle imisebenzi yoluntu ngenxa yorhwaphilizo olwenzeka kula masebe.

Kubaluleke kakhulu ukugcina indalo esingqongileyo siyihloniphile ngamaxesha onke ngokuba kukho izilwanyana ezixhomekeke kuyo le ndalo, zixhomekeke ukutya yona, azinayo enye into ezingayitya zidalelwe uba zitye yona. Ngoko ke kubalulekile uba siyigcine ngendlela elungileyo. Kubalulekile nokuzazi izityalo ezinetyhefu nezilungele ukutyiwa, kwenzele kubeka impilo yethu ingabikho sengciphekweni yokutya izityalo engafanelekanga sizitye. Kubalulekile nokuba xa sizikha ezi zityalo singazikhi sizitshabalalisa, sizikhe sizilungiselele uba ziphinde zikwazi ukukhula zizawuqhubeleka zinceda izilwanyana ezo zixhomekeke kuzo uba mazitye zona zingenayo enye into yokutya.

Iingxaki anoba uhlangabezana nazo xa ezode ahlale nayo endlini kukuba inkomo sisilwanyana esidalelwe ukuhlala phandle, ngeke sikwazi ukuziphatha kakuhle endlini. Futhi sisilwanyana esidalelwe usuke senze zonke izinto zasendle kule ndawo sihleli kuyo. Unoba iyasukuma loo nkomo ibethe ilindle layo apha endlini, ichame kwalapha endlini kufuneke yena ahlale ecoca. Oko ke kwenza indlu yakhe ihlale ingacocekanga. Ngokuba inkomo idalelwe ukuhlala phandle ayidalelwanga ukuhlala endlini, ayinayo ingqondo yokuziphatha yokuhlala endlini.

Ikhaphetshu ihlala kakhulu ebusika, ilungele kakhulu ukutyalwa ebusika. Neziqhamo ezinjengamaorenji zilungele kakhulu ukumelana nemozulu yasebusika. Ngoba zona azitshazwa ebusika njengoba ezinye iziqhamo nezityalo zitshazwa ebusika. Zona ebusika kulapho ziye zilunge khona zihlale ziluhlaza zingatshzwa.

Ikhaphetshu ibinawukuthi kumnqatha, hayibo utheni wena amagaqa wakho angaphezulu? Jonga mna awam amagaqa angaphantsi awekho ngaphezulu. Ikhaphetshu yona ibizawuthi, okusalayo sonke noba ungaphezulu noba ungaphantsi sizawuphela sityiwe, ngoba njengoba ndingaphezulu ndizawukhiwa ndityiwe nawe njengoba ungaphantsi uzawugronjwa uphelele ekuphekweni nawe. Siyafana noba ungaphantsi noba ungaphezulu, ummo wakhona sizawuphekwa.

Andiziva kakuhle ngoba ezi yure ndizisebenzayo zingaphezulu kweeyure endiziphumlayo, ngoko ke ndisebenza kanzima andilifumani ixesha lokuphumla. Ndithi sendihleli phantsi iyiyure yam yoba ndibe ndiyatya ibe mbalwa kuneli xesha loba ndihlala ndimile ndisebenza. Ndisebenza kungekaveli langa kusabanda, ilanga livelele kum liphinde liyotshonela kum. Loo nto ke indenza ikhoboka futhi nomzimba wam iwenza angabikho esimeni esilungileyo. Ndilala ukudinwa ndilale ibe ngase ndingangavuki, umzimba ubuhlungu kungekho ndawo ingabuhlungwanga ngoba ilanga linditshisile nengqele indifumene.

Kungokuba amaqondo emozulu ayeka uba ngendlela elungileyo. Ayisenzeki intoba kuthwe ngoku kusebusika akunethi kutyalwa intwethile, ngoku kusehlotyeni kuyanetha kutyalwa intwethile. Ngoku amaxesha onke ahlala enemvula emosha izityalo, lamoshakala ilizwe lamoshakala isimo sezulu. Namadlelo ayeka ukubiywa, iimfuyo ziyazingenela zizityele kanti kudala amadlelo ayekade ebiyiwe, ekhathalelwe, elinywa. Ngoku ayeka ukulinywa amadlelo.